Since well ke le moTswana, ke apara khakhi.

Ka kakaretso, manyalo a bogologolo, setso le ditumelo tsa malapa ka mokgwa. Manyalo a segompieno, mokgwa ke go tshegetsa molao wa molao le ditlhopha tsa kereke. Kakaretso ya baagi, manyalo a segologo, lelapa lo lo tsenang thata. Manyalo a segompieno, baatlhodi ba ba le ditsala tsa lenyalo. Tlhokego botsalano jwa malapa le setso. Lenyalo la bogologolo, ditlamorago tsa botho le tumelo. Tlwaelo le meletlo, e tseneletsa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi, e kgona go kopanya meetlo mengwe le mengwe.

Ka kakaretso, go boloka setso ga go re thuse fela ka go gakolola kgololosego ya botshelo jwa rona, mme gape go boloka botsogo jwa setšhaba, botsalano le kagiso mo ditšhabeng tsa rona . Go boloka setso ke go boloka bokamoso jwa rona. Mo Aforika Borwa, go na le ditso tse di fetang masome a matlhano tse di farologaneng tse di amang dipuo, mekgwa ya botshelo, setso le meetlo ya batho ba bangwe.

Nka tlhopha MmaAusi ka gonne ke na le experience ya go bina setso. MmaAusi ke mongwe artist ya baTswana ya sebini se segolo se se itsagaleng sa Setswana.

Ee, ka gonne lefatshe la gompieno ga le sa tshwana le lefatshe la bogologolo. Lefatshe le re phelang mo go lone ka segompieno, go tlhokega balance-e magareng ga banna le basadi. Ga go a tshwanela go nna le nyenyefatswa magareng ga batho ba le babedi.

Nnyaa, ga gona ba segosi ka gonne.

Diaparo tsa setso di tlotlomatsa histori ya rona, mme ke pontsho ya gore setso se tlamehile.

Ke ne nka ithuta seVenda, seTsonga, seXhosa, seZulu le seNdebele, ka gonne ke le motho montsho, ke rata go ya ko mafelong a farologaneng, mme ke tle go kopana le batho ba ba farologaneng ba dipuo tse di farologaneng.

Nnyaa, ga ba tshwanela ka gonne bo ntate ke bone fela ba tlamehile go tshwara dipuisano tsa lobola.

Seno se etsa gore go nne bonolo fa bareki ba tsena mo lebenkeleng, ba kgone go itse gore diaparo tsa bo ntate di tholagala kae, diaparo tsa bo mme di tholagala.

Dingwao di a farologana, baTswana, ba apara setso, ba apara khakhi maZulu ba tshwara koto.

Ke ka ntlha ya fa batho ba kgaogana, mme manyalo a mangwe ga nke a fela monate.

Ee, ka gonne le bana ba gago o tshwanelwa ke go ba tsebisa ko o tswang teng. Bana ba gago le bone tshwantse ba itse gore ba tswang teng le ko ba yang teng.

Nama ya chicken-e ka gonne e apega bonolo mme e monate.

MmaAusi ka gonne gantsi le gantsi o gatelela kgang ya gore basadi ba tlamehile go kry-a respect-e ga ba tshwanela go nyenyefadiwa

Nnyaa, ka gonne lefatshe la gompieno gape sa tshwana le lefatshe la segolo.

Ditshenyegelo tsa go nna mo ditoropong di ama ka gonne bosenyi bo bontsi mo ditoropong malebana le sekolo, tiro, le go rulaganya lelapa.

Segolo-segolo diaparo tsa bogologolo ne di tlhagisa.

Nama ya kgomo le nama ya koko.

Ke dijo tsa maVenda ka gonne di bonolo go di apeya.